Okokuqala nje kumele ukuthi kuqondakale ukuthi umfundi kungabe uwumuntu oyithatha kanjani imfundo, ngoba abantu abafani, kanjalo njengabafundi nabo angeke futhi bafane. Izindlela abafunda ngazo ney'ndlela abathola ngayo ulwazi azifani, abanye bayashesha, abanye futhi kubona kufika kancane. Iy'ndlela futhi zokufundisa nazo abanye babona ngokuthi kwenzeke, kanti abanye ngisho ubatshela bayakwazi ukuthi ngokomqondo bayibone ukuthi iyenzeka leyonto. Ngakho akufanele ukuthi kube nendlela eyodwa kodwa kufanele ukuthi kube ney'ndlela ezahlukene zokukwazi ukuthi kufunde wonke umuntu ngendlela okuyiyonayona.

Lokho phela kuyaye kudingeke ukuthi iy'ndawo zonke zikwazi ukuthi zikhande amarempu. Zikhande indlela ezokwazi ukuthi ihambe amarempu, ngoba futhi iy'ndlela ezikanjalo ay'gcini ngokusiza abantu abaphila nokukhubazeka kuphela, kodwa futhi nezinqola lezi ey'layisha izinto esiy'biza ngokuthi amagrosa. Iy'nqola ey'layisha amagrosa, nazo ziphinde futhi zihambe kuzo lezo y'ndawo lezo. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi iy'ndawo ezikanjalo zakhiwe ukuze kuzokwazi ukuthi wonke umuntu abe nakho ukuthi uyakwazi ukuthi uyaluthola usizo.

Iy'ngxoxo ezikanjena azidingi ukuthi kuze kube khona umuntu ogulayo noma ocishe azithole esesimeni sokuthi ucishe wadlula emhlabeni. Iy'ngxoxo ezikanje, kufanele ukuthi kancane kancane zifakwe nazo kujatshuliwe kuhlekwa kukuhle. Kancane kancane, kufakwe udaba ukuthi kusafanele ukuthi sibuye sibheke nalokhu ngoba izinto ezikanjalo ziyafana nakho lokhu esikubiza ngokuthi ama-medical aid. Ziyafuna futhi ukuthi zihlelelwe zifakwe kumabhajethi ngoba phela nazo zibalulekile njengayo yonke into eyingxenye yempilo yethu.

Phela abantu kumele bakuqonde ukuthi i-TB iyisifo esinqobekayo nesifo esilaphekayo. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi imishanguzo uyayithatha ngokugcwele noma ngokuphelele ukuze uzokwazi phela ukuthi ulapheke, uphinde futhi uvikele nabanye ngoba isifo esithelelanayo lesi uma singalashiwe. Ngakho wena uma uthatha imishanguzo yakho, usuvikela nabanye futhi ohlala nabo ukuze bengangenwa nabo yiso.

Into eyenza ukuthi kubaluleke ukuthi, kungenzeka uthole ukuthi umuntu akasayi ukuyothatha imishanguzo yakhe ebe kuyiyona ebingamusiza ngokuyiqiniso, kepha usey'thola ngokuthi, usey'thola esenza into okungeyona eyiqiniso. Lokho kuzogcina sekudala ukuthi isifo lesi anaso sibhebhetheke ngamandla, okungagcina kube yikhona ukuthi siyamugojela.

Ukhuntalala lwezifo zomqondo nezifo zengcindezi ziphezulu kakhulu kulesi khathi esiphila kusona njengamanje. Ngezimo ey'ningi ey'hlukahlukene esingabala kuzona, ezezimali, kanye nengcindezelo nje yokuthi mhlawumbe la osebenza khona awuphathekile nakahle. Yingakho kubalulekile ukuthi uyaye umthathe uyombheka endaweni enabantu abasebenza ngazo izinto ezikanjalo. Abanolwazi abanalo futhi asebenalo nekhono lokuthi uhlangabezana kanjani ney'nkinga ezifana nalezi wena ongabe uhlangabezana nazo. Okuyibona abantu vele abakhokhelwayo ukuthi leyo nto leyo bayenze.

Kuhle nje ukukhuthaza amadoda ukuthi awakhulume. Isikhathi sokuthi indoda ayikhali ikhalela ngaphakathi sesiphelile manje. Uma uzizwa ukuthi kukhona usizo oludingayo kukuwena, ungakhetha ukuthi ukhulume nomuntu omthembayo omaziyo osondelene nawe, noma uhambe uyokhuluma nomuntu oqeqeshiwe ukuthi asize abantu, kodwa-ke futhi uyakwazi nokuthi uthole umuntu noma ngabe umuntu ongamazi ukhulume naye ngoba mhlawumbe naye kukhona udaba analo wena ongalwazi. Uthole uthi iy'nkinga yakhe zingaphezulu kwezakho. Yila ozobona khona ukuthi cha kumele ngithathe lesi nyathelo lesi ngoba iy'nkinga izinto ey'khona emhlabeni.

Besikhuthaza ukuthi kuhlale kancane kancane kube nabahloli abazofika kuzona lezi iy'kole kungazelele muntu, ukuze bezobhekelela izinto ezifana nekhwalithi yale yalezo mfundiso lezo. Kubaluleke kakhulu.

Lowo muntu lowo usedinga ukuthi asekelwe, usedinga ukuthi kube nabantu abazomsiza ukuthi abhekelele impilo yakhe.

Elinye lamakhono elokuthi bafunde ukuzimele ngoba njengamanje uma sibheka imfundo isifundisa kakhulu ukuthi sincike kakhulu ey'ntweni ey'thize noma sithembele kakhulu ey'ntweni ey'thize. Kepha leli elokuqala ingadi, okufundisa nje okokuqala ukuthi bafunde ukuthi bay'mele bafunde ukuthi bazenzele izinto zabo ngaphandle kokuthi baze balinde ukuthi baye esitolo noma balinde ukuthi badayiselwe umuntu thizeni.

Umuntu uma eshayela kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi, ahlezi eqaphele, eqaphele noma eqaphile. Ngakho uma esekhathele eyi kuphazamisa kakhulu ngoba ezinye zezinto ugcina esey'thatha kancane. Ugcine engasanakile zonke izinto ezenzekayo eduzane naye. Lokhu okugcine sekumenza ukuthi agcine eseshayela nje budedengu.

Ziningi kakhulu iy'ndlela okwenziwa ngazo. Abanye bayaye bahambe, mhlawumbe baye emfuleni, emfuleni ogelezayo ohambayo baye bayogeza khona. Abanye basebenzisa amakhambi uthole ukuthi uzohamba ayogeza ngaphandle kwasekhaya egcekeni. Kanti-ke abanye bayahamba baye olwandle bayosebenzisa lona.

Okubalulekile nje okokuqala, ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi ngey'bulala magciwane. Ukuhlezi uphethe i-sanitiser ezandleni, kanye-ke futhi nokufaka amamaskhi. Kubaluleke kakhulu lokho-ke ukuthi nje amamaskhi bahlezi bewafakile ngaso sonke isikhathi.

Kulaba bezimo eziphuthumayo, kufike kube abezimo ey'phuthumayo, kube amaphoyisa, bese kuzoba yilaba okuthiwa ama-breakdowns. Abezimo ey'phuthumayo-ke yibona abantu abaye bafike engathi bafika kuqala ukuze bezobona abantu abalimele ukuthi bangabasiza noma babahlenge kanjani. Bese kuzoba amaphoyisa ukuthi azothatha izitatimende ukuthi kahle kahle kwenzakaleni, ngabe khona umuntu osephutheni? Umuntu osephutheni ukuze azokwazi ukuthi akwazi ukuthi naye alandwe azothula icala lakhe. Bese kuzoba ama-breakdown, ama-breakdown okuyiwona-ke azokwazi ukuthi asuse, athathe iy'moto ey'shayisene nakho konke okudinga ukuthi kususwe nje lapho ukuze umgwaqo uzoqhubeka.